Umdlalo engangiwuthanda kakhulu-ke ngisakhula, kwakuyi-crazy eight. I-crazy eight udlalwa ngamakhadi, futhi umnandi kakhulu udlalwa abantu ababili kuya ngaphezulu. Umdlalo uqala ngokuba abadlali bathole amakhadi ayi-five noma ayi-seven. Umphosa uphosa amakhadi, bese kuthi abadlali kumele bakhuphe izikhala ngamakhadi ngezithombe.

Uma ngingakhuluma nesikhulu sikahulumeni sendawo, ngingaphakamisa ukuthi kuthuthukiswe izikhungo zokuzivocavoca ezitholakala kalula kubo bonke abantu emphakathini, kuhlanganise nezingane, abantu abadala, nabantu abanokukhubazeka. Izikhungo kufanele zibe nemishini yezemidlalo esezingeni, ethokozisa abafundi, nabaqeqeshi. Kuphinde kube nezinhlelo zokuthuthukisa amakhono abantu abasha, ukubavumela ukuba bathuthukise amakhono abo futhi bathole amathuba okuba yingxenye yezinhlelo ezithile zemidlalo. Ukuxhasa izifundo-ke zokuthuthukisa amakhono, kuzokwenza kube lula ukufinyelela kulesi sikhungo ukuze kube nempumelelo emphakathini wonke jikelele.